Eya, ke dumellana le taba ena hobane hangata ho ithoka le ho rekwa ke ntho e one, ka hobane ba sebedisa mantswe ka ho rarana ka puo le ho ithokeng ho sebedisa mantswe ka ho .

Ho ya ka nna ha e sa ka setso sa Sesotho, hobane dinako di fetohile, re se re na le merabe e mengata mona Basothong. Jwale ho tlo ba thata hore tshwarang jwalo ka setso sa Sesotho hantle hobane o ka thola hore Basotho ba leshome merabe e meng ba bangata ho feta Basotho.

Mona na re tshepile mokhanselara re tseo tsa dintho ha di etsahala. Re jwetse ena hoya jwalo, jwalo ka hoba ke ena moetapele wa mona na hodimo ho le jwalo mokhanselara ka nnete nnete o ya hola. Ha a ithaopa, o o o hiruwe ke mmuso.

Ka nnete nkile ka iphumana ke le lehlatsipa la kgethollo. Ke ne ke ikutlwa ke sa batlehe naheng ya heso ebile ke le bohloko ke nyahame. Ke ipotsa hore kgethollo .

Lapeng leso, ke hodile ho jowa nama. Ke holetse lapeng la morena, ebile le hona hona jwale. Ke rata e nama, ke rata ho feta dijo tsena tse ding tse nka di jang.

Ke ho boela mehleng ya kgale. Aparwe ka mokgo ho ne ho aparwa ka teng. Ho etswe meketjana e, mo hlajelwa batho ba bangata nama motseng hore ba je. Ho etsuwa le dipabi ebile ba qoqelwa le ditori tsa kgale hore ho no ho etsahala eng.

Ke bona hore ba sitwa ke nthwena ya hore ha ngata di tla ke technology ene technology. E batla hore o ba dudise fatshe, o ba rute, o ba shebile ka mahlong eseng o ba hlalosetsa fela di sa le maemo le di radio-ng le di-television.

Nna mmino wa setso ke a o le mme ebile o tsamaisana le ka mokgo ke phelang ka teng, ebile ke o rata haholo ha o bapala seyalemoyeng le mona na founong ya ka, haholoholo wa ntate Sannere.

Ke nahana hore ntatemoholo ke yena a tlamehang hore a re rute mosebetsi, hobane hangata ke bona ba kenywang ditabeng ka pele hore ba etse dintho di etsehe. Ha nkgono yena e le yena a push-ang hore ntatemoholo, a etse ntho eno e etsehe.

Hela ngwana nkgono wa tseba mona lenyalo, ngwana nkgono ho ne ho le, monate haholo. Mang le mang a apere ka mokgo a ratang ka teng ho le ho tle. Mme le dijo e le mantletsetletse ngwaneso ho jowa ho le monate. Mang le mang a ja ka mokgo ana a tlo ka teng. Hape taba taba e le lethabo le ne le le teng ka hare ho Basotho. Mona re thabile, o bontsha hore kannete setjhaba se ne se kopane sa .

Ke tla hanana le yona hobane ba sebetsa ka thata ha ba tlameha ho ja masapo. Tlameha ba je nama nama hantle, e seng masapo hobane ba sebetsa ka thata e le ka nnete, ebile mesebetsi e mengata e etswa ke bona.

Morena wa setjhaba sa heso ke tseba feela letona la hae. Ha ke tsebe morena ha ke so mmone mme morena wa pele pele wa setjhaba sa Basotho, yena ke Morena Moshweshwe ho latela Morena Mobedi.

Nka dula fatshe le bona. Ka qoqa le bona, ka ba kopa hore ka hobane e mong le e mong a ikgethe lebitso la hae. Ke kopa re hlomphaneng re se keng ra hlorisanang, hore re kgone ho phedisana hantle, re le batho hobane tsela e hantle ke ya ho phedisana.

Mohlang ke ne ke etetse lebala la dipapadi ke ile ka batjha ka hore ka nako tsohle, pele ba bapala ba etse bonnete ba hore lebala le hlwekile. Ebile le kampetswe ka nako tsohle for tshireletso ya bona.

Ke hore ka nako tsohle ha ba pheha moroho, ba o phehe ba sa tshele mafura. Hono ebile ke thuto e ntle ho , le baka hore ba tsebe hore moroho, o tlameha o phehwe ka metsi fela, o ska tshelwa mafura hobane moroho o matlafatsa mmele.